Mapurasi, hi nga endla leswaku misava ya hina yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle, hi ku cincacinca swi byalwa emasin'wini ya hina. Ku cincacinca swibyariwa swi ta endla leswaku, mavabyi lama khomaka swimila ku ya hi ku hambanahambana ka swona ma hunguteka.

Swipfuno na leswo biha swo xavisa mihandzu yo omisiwa i ku ku ta va na ku kumeka ka mihandzu endzhaku ka loko ku ri nguva. Ku ta va na vutomi byo leha bya xelufu, ku ta va na ku vuyeriwa lokukulu. Ku olova ku kumeka ka mihandzu. Ku ta laveka switirhisiwa swo hlawuleka na vuhlayiselo lebyi nga kona bya ku swi nga onhaki.

Van'wamapurasi va masi va fanele ku hlayisa vuhumelerisi bya le henhla bya masi hi ku tirhisa maendlelo ya nkoka yo antswisa mbuyelo ya masi. Ku fana na ku tihomu ti fanele ku va na ku ringaniseriwa swakudya. Swakudya swa kahle ka tihomu, rihanyo leri faneleke ra tihomu, mukhuva wo senga hi ndlela yo ya vuhlayiseki, ndhawu yo tshama leyi basisiweke.

Ku endla leswaku ku hundziseriwa ka misava ya vurimi hi xihatla, eka va vuyiseriwa va vantima. Handle ko soholota makete wa swa misava kumbe ku tshemba ka mabindzu eka sekithara ya mabindzu ya varimi. Ku simeka swa ku simeka.

Ku tsemeta ka ntolovelo na ku basisa, ku tirhisa chemical ku fana na swifafazelo na ti-clip. Ku susa tinyimpfu eka ndhawu leyi nga na switsongwatsongwana hi nguva wa swona. Ku katsa na vulawuri, vulawuri bya ndhavuko na vuhlawuri bya manyoro lebyi basisiweke.

Tanihi mutirhi wa mfumo loyi a pfunaka van'wamapurasi, ndzi nga pfuna van'wamapurasi lava ntsanana ku va nyika dyondzo ya mapurasi ku hi swihi swibyalwa leswi xotaka leswi pfumalaka etikweni ra hina. Nakona va nga swi xavisa njhani a makete, ndzi tlhela ndzi va pfuna ku fikelela ku va kuma misava leyi va nga ta rima ka yona or va byala ka yona. Ndzi tlhela ndzi va pfuna hi swilo swo cheleta na ku va pfuna hi mali. Ku va pfuna ku va ta nghena njhani ka makete wo xavisa swibyalwa swa vona.

Ina ndzi vona ku tsarisiwa ka swifuwo ku tirhisiwe sayense swi pfuna ikhonomi ya hina. Hi mhaka yo, swifuwo leswi tswariwaka endzhaku ka loko ku tirhisiwe sayense ku swi ta tswariwa, loko hi swi veka ka makete a swi ringani minxavo wa swona na swifuwo leswi nga tswariwa hi ndlela yo ka yi nga ri ya sayense. Hikuva un'wana na un'wana wa swi lava ku va na swona leswi nga tswariwa hi ndlela ya sayense, hi mhaka kwalaho ko ko navela ku va na muhlovo wolowo.

Ina vatirhi va le mapurasini va na wona nsirhelelo wa ntirho tanihi ku ya hi tsalwa ra basic condition of employment act. Leri ku nga ri tsalwa leri sirhelelaka munhu un'wana na un'wana a tirhaka ka Afrika-Dzonga. Ku a ti kuma a sirhelelekile a entirhweni wa yena, leswi swi kombaka ku u fanele a tirha nkarhi wo fika hi kwihi nakona hakelo ra kona ri fanele ri yima hi ndlela yihi.

Swinene swo tirhisa maendlelo ya ndhavuko ka vurimi i ku swibyalwa swa wena a swi tirhisi manyoro. U tlhela u tirhisa thyaka ra swibyalwa swa wena, tanihi manyoro. Swo biha swa kona i ku, swi teka nkarhi ku endla vurimi hi ndlela ya xikhale. Na swibyalwa swa kona swi teka nkarhi ku vupfa.

Mimpfuno ya ku dya miroho leyi yi byariweke ekaya ka yo xaviwa i ku u seyivha mali, u tlhela u ti olola hi ku byala. U tlhela u dyondzisa na van'wani u tshamaka na vona, mihandzu ya ku ti byalela miroho ekaya.

Nkulukumba a ndzi kombela mi ndzi xavela movha, lowu nga ta ndzi pfuna ku famba purasi ku ndzi ta kota ku tshovela kahle.

Van'wamapurasi va ha sungulaka, va nga vhakela tihofisi ta mpfuxeto wa misava. Ku va ta dyondzisiwa hi ku pfuxetela ka misava, na ndlela leyi va faneleke va yi teka ku va ta kota ku pfuxetela misava ya vona.

Ku virisa swa pfuna ku hlayisa masi nkarhi wo leha. Hikuva loko u virisa masi, u endla ti-yoghurt-i na swin'wana leswi swi swi kotaka ku tshama ka .

Ndlela yo sivela mavabyi eka tihomu, i ku tihomu ti ya edibeni, ti tlhela ti tlhaviwa ti tlhaveriwa mavabyi. Ti tlhela futhi ti nyikiwa swakudya swa kahle.

Ku endla byalwa bya ndhavuko va endla birima, loko ri virile, va sefa va endla byalwa.

Munhu wo tirha hi vurimi u fanele a va na ku tiva ku hi swihi swibyalwa swi pfumelaka ka ndhawu yo karhi, na ku hi yi misava leyi pfumelaka swibyalwa swo hambanahambana. A tlhela a tiva ku wa swi kota ku vulavula or a hlanganisa matsalwa yo kombela makete or ndhawu yo xavisela swibyalwa swa yena.

Ku cincacinca ka maxelo a khumba a swi khumbi kahle ku kumeka ka swakudya, swi tlhela swi nga khumbi kahle rihanyo ra vaaki. Ku cinca ka maxelo swi endlaku swakudya swin'wana swi nga kumeki kahle. Loko swi nga kumeki kahle, laha hi swi xavaka kona hi swi xava hi mali yo durha hikwalaho ka ku nga kumeki ka swona.

Vurimi byo ti hanyisa bya pfuna, ku hunguta ku titshega hi swakudya swo durha leswi hi swi xavaka exitolo. Swi tlhela swi hunguta mali leyi hi yi tirhisaka ku xava swakudya.

Tanihi mutirhelamfumo wa rihanyo, eka vatirhi va le mapurasini ndzi ta lava ku langutisisa leswaku va na swimbalo leswi nga ta va pfuna ku tirha kahle emapurasini. Ku katsa na tintanghu, swidlhoko, na ma-gloves, na swin'wana na swin'wana leswi lavekaka ku ntirho wa vona wu va wu olova.

Swikili leswi mfumo wu taka na swona, swa pfuna ku hluvukisa vurimi hi ku pfuna vanhu ku endla vurimi hi ndlela leyi faneleke. Na ku hi swihi leswi va nga swi rimaka leswi swi nga ri kona ka makete, leswi nga ka demand.

Ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko ku endla vurimi i swa nkoka. Swa pfuna ku seyivha mali hikuva a hi tirhisi manyoro na swin'wana swilo swo hambanahambana ku endla vurimi bya hina. Hi tshemba ka ndhavuko.

Ndlela ya vuhlayiseki yo dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga i ku tirhisa mukwana, hayi xibhamu.

Vantshwa va manguva lawa a va tsakeli mhaka ya vurimi hikuva va loloha, a va lavi ku tirha ntirho wo tika. Va lava ku tshama etihofisini.

I swa nkoka ku gwitsirisa tihlampfi hi ku hatlisa, loko u nga ta ti dya hi nkarhi wolowo ku ti nga boli. Hi mhaka yo tihlampfi a ti swi koti ku tshama ehandle nkarhi wo leha loko ti nga omisiwanga or ti nga swekiwaka.

Tanihi mutirhi wa mfumo ni nga langutisa ku vatirhi va le mapurasini, va na tiyindlu to tshama ta kahle ndhawu yo hlambela, kumbe swiyindlwana swa kahle. Na ku va na mati yo basa laha va tshamaka kona. Na ku ku sirhelelekile laha va tshamaka kona ke?

Vurimi lebyitsongo bya pfuna ku herisa vusweti bya nkarhi wo leha hi ku varimi va rima va xavisa hambi va xavisa ntsena emigangeni ya vona kumbe ka miganga yi nga kusuhi leswi va nghenisela mali swi tlhela swi endla ku va tlhela va tshama va karhi va rima va xavisa hi ku vaxavi va vona va va seketela.

Mfumo wu pfuna varimi hikuva nyika marungula na ku va nyika mali yo va pfuneta ku va ta kota ku fikelela ku xavisa matiko mambe va tlhela va va pfuna ku va tiva milawu ya ku xavisela matiko mambe na ku yi fikelela swilaveko swa kona swa ku xavisa ematiko mambe.

Minongonoko leyikulu ya mfumo ya seketela vurimi eAfrika-Dzonga i ku va va pfuna hi swibyariwa va tlhela va va pfuna ku nghenelela makete natikona va tlhela va va pfuna na hi timali va seketela vurimi bya vona na ku va nghena njhani ka makete ku xavisa na le ka matiko mambe.

Biotechnology i ku tirhisiwa ka thekinoloji ka vurimi swi pfuna ku endla ku swibyalwa swi va kahle nakona swi tlhela swi sivela switsongwatsongwana swa swibyalwa.

Van'wamapurasi va nga tirhisa thyaka ra swibyariwa tanihi manyoro.

E ku va na buchari kumbe ndhawu ya vuxaviso bya nyama i bindzu ra kahle hi mhako vanhu va masiku lawa va hanya hi nyama, ku dyiwa nyama siku na siku leswi swi endla ku bindzu leri ri xixima ri va rikulu hi ku ri na vaseketeli vo tala.

Milawu yo xaviselana ematiko mambe na ku fikelela swilaveko swo xavisa eka matiko mambe i mihlohlo leyi Afrika-Dzonga yi nga langutelanaka na yona.

Mbewu yi hlayisiwa hi ku omisiwa yi vekiwa ka ndhawu ya kahle leyi nga leyi nga ka yi nga ngheneriwi hi xitsongwatsongwana yi tlhela yi cheriwa tikhemikhali ku yi nga boli kumbe ku onhaka ku yi ta kota ku tirha nkarhi lowu taka.

Ku ndlandlamusiwa ka vuhluvukisi bya madoroba swi cinca vuhumelerisi bya swakudya eAfrika-Dzonga hi ku ku ta va na ku laveka ka swakudya lovukulu hi mhaka ya ku va na madoroba mo tala la vanhu va swi kotaka ku fikelela kona ku ta xava swakudya leswi.

Mhaka ya mayendzo yo vhakela emapurasini yi pfuna swinene ku vana va ta kota ku tiva ku a mapurasini ku na mintirho leyikulu nakona ku va n'wamapurasi u ri murimi swi endla ku u va na mali hayi ku ku vurimi i ntirho wa le hansi tanihileswi hi kuleke hi langutisa swona vurimi i vona vutomi bya mundzuku.

Afrika-Dzonga yi xavisa mihandzu ku fana na ti-grapes, tiwayini, mavele na timanga .

Swibyala swo fana na mavele, timanga swi byariwa hi minkarhi ya mpfula kumbe xirimi. Swibyala swo fana na e miroho, tikhavichi swi byariwa xixika. Swibyala swo fana na ti-butternut swi byariwa loko se ku hisa nyana.

Hi ku swi va swi ri swa nkoka ku va tirhisa tikhemikhala leti hambi ti ri ta khombo.

Eya mhaka yo tirhisa board ku navetisa swirin'wa ya bindzu hi ku vanhu loko va vona hi bindzu ra wena va ta ta va ta xava ka bindzu rero ndlela yin'wani yo navetisa kumbe ku xavisa ku nga va ku tirhisiwa ka tiinthanete kumbe ti-social media leti vanhu vo tala masiku lama va tirhisaka tona hi ku ti fikeleriwa hi vanhu vo tala ti tlhela ti nyika information yo tala hi bindzu ra wena ku u kumeka kwihi u rima swihi na ku na wena u kumeka hi ku hatla hi ku ku va na ku hlamulana ka ku tirhisa ka ti-social midiya.

Ni ta n'wu nyika tsalwa ro komba hi bindzu ra mina ku i bindzu ri nga tsarisiwa kumbe kandzisiwa ri nga a nawini nakona ri tirha ku endla yini leswi swi ta pfuna ku a swi vona ku a ni ngo kandziyisa swa bindzu ra yena na mina no va na bindzu leri fanaka na ra yena.

Ni nga fowunela varindzi epurasini ku hi ta pfunana ku khoma munhu loyi a yivaka loko se hi n'wu khomini hi tlhela hi fowunela na maphorisa ku va ta n'wu khoma hi xinawu.

Ku va na ntshikelelo wa wo vanhu a va swi koti ku fikelela epurasini ku ya xava swirin'wa leswi hi mhaka yo i kule na ku n'wamapurasi u fanele a famba mpfhuka ku a ta fikisa swirin'wa swa yena a makete na le ka vanhu.

E swi kahle ku murimi a tiva ku i swihi leswi lavekaka makete nakona ku i swihi leswi swi nga kahle ka bindzu ra manguva lawa ku a ta kota ku fikelela makete nakona a rima swirin'wa leswi nga ka demand or leswi nga ka xilaveko lexikulu.

Swi va khumba kahle ku dladlamisiwa ka madoroba hi ku swirin'wa swa vona swi ta va na ndhawu yo xavisela leyikulu na vanhu vo tala lava fikelelaka ka ndhawu yaleyo yo xavisela.

Ti-drone ti pfuna van'wamapurasi eku cheletela swirin'wa swa vona kumbe ku fafazela manyoro ti va pfuna hi ndlela yo hambanahambana.

Tanihi murimi a ni nga ta titwa kahle ku tekeriwa ndhawu yo rima ya ya bindzu yi endliwa mavhengele ku ve mina a ni ta rima ni nghenisa mali ka yona kumbe ni tlhela ni endla na mintirho leyi nga ta na swirin'wa leswi nga ta xavisiwa a mavhengeleni.

Biotechnology yi hundzula vuhumelerisi bya swifuwo na swibyariwa hi ku endla ku swifuwo na swibyariwa swi nga tirhisi manyoro, yi tlhela yi endla ku swibyariwa na swifuwo swi va swa xiyimo xa le henhla.

Switirhisiwa swo durha ni nga swi xava hi ku swi hakela katsananakatsanana loko swa ha ri xopeni leswi va swi vitanaka laybuy kumbe ku swi xava hi xikweleti ni hakela katsongokatsongo loko ni ri ku swi tirhiseni.

Hayi timakete a ti ringananga ematikoxikaya hi ku munhu u fane a famba mpfhuka wo leha ku a kota ku fikelela timakete natona ti kumeka ntsena emadorobeni, swi vula ku ta swi kota ku xava kahle loko u ya dorobeni leswi swi ko tala swi humelela ku munhu u ya dorobeni kan'we hi n'hweti kumbe kambirhi leswi vulaka ku ta ku timakete a ti fikeleleki.

Swivandlanene leswi nga kona eka vupfhumba bya vurimi, timakete na ti-niche, na switirhisiwa leswi engetelekeke i ku u nga kota ku xavisa swibyariwa swa wena ka matiko man'wana, na ku u nga swi kota ku tlhela u rima swibyariwa leswi swi nga ri kona ka makete kutani u swi u swi yisa e makete ku vanhu va ta swi tiva va swi tolovela va swi tirhisa.

Eya ku endla swirhapa endzhaka ka yindlu swi hlayisekile hi ku wa swi kota ku endla vurimi hambi u ri hava ndhawu yi nkulukumba ntsena loko u swi kota ku hlayisa vurimi bya wena.

Loko ku sungula nguva yo byala u lulamisa misava ya wena hi ku rima u tlhela u chela manyoro kumbe thyaka ra swibyala leswi a wu swi byarile u kota ku byala laha ku ta va ku ta ku misava ya wena yi lulamela ku se u nga byala swibyala swa wena.

A swi olovi ku varimi lava tshamaka matikoxikaya va fambisa swibyariwa swa vona emakete, hi ku ku tala ka vona va famba mpfhuka wo leha ku yisa swibyariwa swa vona emakete, leswi swi endlaka ku va tirhisa mali yo tala ka transport ya ku fambisa swibyariwa leswi swi khumba profit hi ku yin'wana ya mali ya profit yi tirha ngopfu ka ku transport kumbe ku fambisa swibyariwa emakete.

Ina a swi kahle ku vatirhi va le mapurasini va tirha hi mpfhuka wa timpfula hi ku va ta vabya va fanele va tshama kumbe ku wisa loko ku na timpfula.

Murimi a nga hlayisa swihumelerisiwa swa yena leswintshwa hi nkarhi wo fambisiwa hi ku swi veka kahle, swi tshama laha swi nga ta ka swi vaviseka kona na ku la swi nga kona swi nga hisiwi hi dyambu ku swi tshama swi ri kahle.

Vatirhi emapurasini mina ni vona va nga tirhi kahle hi ku van'wana va tirha va ri hava switirhisiwa leswi faneleke ku va tirha emapurasini, leswi nga ta va sirhelela ka dyambu na ku vaviseka emintirhweni ya vona leswi faneleke swi va olovisela mintirho. U ta kuma van'wana loko va tirha ku pfuna mihandzu va fanele va yi rhwala nkarhi wo leha or mpfhuka wo leha leswi swi nga riki kahle va fanela ku va kuma switirhisiwa leswi va oloviselaka ntirho.

Ni nga hlayisa mati ya mpfula a eka madiromu kumbe mathangi leswaku ma tshama nkarhi wo leha.

Ku pfumaleka ka vatirhi swi khumba ntshovelo kumbe ku byala emapurasini hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi ku swi endla ku va nga swi koti ku byala swi swibyariwa swo tala na ntshovelo wa kona wu teka nkarhi na swibyala swi nga ka swi onhaka swa ha yimele ku tshoveriwa.

Ti-GMO i ta nkoka eka ku sirheleleni ka swakudya, nakona swi ta va na nkoka na ka malembe lama taka.

I swa nkoka ku avelana switirhisiwa swa mati na van'wamapurasi lava nga kusuhi, hi ku loko va pfunana va tirhisana swi kahle ku pfunana hi ku wun'wana a nga va a ri na ndlela ya kahle yo hlayisa mati nakona a ri na mati mo tala wa swi kota ku pfuna van'wana.

Ku lungetela misava swi fambisana na masiku yo byala hi ku loko ku ri nkarhi wo byala u fanele u sungula u lungetela misava ya wena, hikwalaho ka swibyalwa leswi u lavaka ku swi byala ku swi lava misava ya njhani.

Mina ni vona mali leyi nga twenty-eight rand seventy-nine cents yi ri kahle kutani i mali leyi nga vekiwa hi mfumo ku van'wamapurasi va fanele va nyika vatirhi va vona hi awara, hi ku van'wamapurasi na vona va fanele va kuma profit ka mali leyi va nga xavisa ka yona va tlhela futhi va kota na ku xava swibyala swin'wani na ku swi hlayisa ka mali yeleyo se mali leyi ya awara ni vona yi ri mpimo wa kahle.